U ṱalela mutambo na khonani ndi zwavhuḓisa vhukuma, u kona u vhona mutambo khwiṋe saizwi ri tshi khou ṱalela ri tshivha ri khou saukana uri u khou tambisa hani.

Ee ndi vhona zwi vhukati fhedziha ndi vhona hu tshi tea u engedziwa i mitambo yo fhambananaho, iḓe vhathuni vhunzhi kanzhi kha vhupo ha mahayani ndi hone hune zwi khaḓi konḓa nyana.

Ndi takalela u ṱalela ine ya khou tamba tshifhinga tshetsho, sa izwi i tshivha itshi khou tamba tshetsho tshifhinga zwi takadza tshetsho tshifhinga u fhirisa u dovholola zwe vhaṅwe vha tshivha vhono vhona vha tshi vho ḓivha uri ho itea mini. Nda takalela u vhona husina ane a khou ḓivha uri hu itea mini kana huḓo itea mini.

Zwine nda nga thoma uita ndi u sedza uri zwiendedzi izwo zwo lugela na u tshimbila badani, honeha nda dovha hafhu nda tsheka tshifhinga tshine vha tea u bva ngatsho uri vha swike nga tshifhinga nahone vho tsireledzea.

Nṋe ndi funesa u ola ubva vhuṱukuni hanga ndovha ndi tshi ola ndovha ndi tshi edzisa vhathu nda vha ola zwa zwino ndo no tou vha masithesele kha u ola, ndi a kona uvha bvisa vho tou ralo ngau tou ola.

Ee ndi vhona muvhuso u tshi khou kona u vha tikedza vhaswa kha zwa mitambo, fhedziha au khou ita zwo linganaho vha tikedza vhaswa vha vho kona uita iyo mitambo sa mishumo vhashumi vha shuma vha hola lune vha kho vha kona u hola masheleni a sina vhukono.

Vha nga kona ngau kuvhanganya zwishumiswa izwo vha zwi vhea, vho dovha fhuthi.

Tshenzhemo yanga yovha ya musi ndi tshi khou tamba mutambo wa bola hu tshi swika hune ndavha ndi khou tea u dzhena mudavhini hutshi bviswa muṅwe nda tea u.

Zwiri funza uvha na vhuḓifhinduleli, zwiri funza u kona u ṱhogomela nau shumisana na vhaṅwe vhatambi nga iwe, zwiri funza zwinzhi kha vhutshilo.

Ndi vhona unga zwi imiswa zwia kona u tikedza zwine tshitshavha tsha ṱoḓa.

Ndi vhona zwi zwa ndeme, sa izwi vhana vha tshi tea u thomiwa vha tshe vhaṱuku u guda mitambo yo fhambananaho.

Ee huṅwe thaidzo ivha ya zwiendedzi zwo uvha isa afho hune vha ya tea uyo vhona mutambo hone, kana u amba hone. U wana husina zwiendedzi kana husina masheleni au badedza au badela zwiendedzi izwo.

Ee izwo zwi ita tshifhinga tshoṱhe riya vho u kona u ṱalela mitambo bolani, ra vhona zwitaela na kutambele kwa vhaṅwe vhatambi ra zwiedzisa midavhini yapo.

Ndi vhona zwi tshi nga thusa ikonomi nga nḓila i akhamadzaho, sa izwi afho ho khwiṋiswaho hu tshi ḓo kona u swikelelea nga vhathu vhanzhi vhane vha ḓo huḓo badelwa u dzhena, aita uri ikonomi i gonyesa nga maanḓa kha uvho vhupo.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri mitambo iyo ivhe tshipiḓa tsha kharikhuḽamu ya tshikolo, sa izwi u tamba mitambo yo fhambananaho zwi ita uri vhana vha vhe na mitakalo ya khwiṋe, vha dovhe hafhu uita vhukonani na vhaṅwe.

Ndi mutambo wa bola, mutambo wa bola ndo u tamba tshikoloni, nda u tamba nda vhuya nda tamba namusi ndo bva tshikoloni itsho, u swikela ṋamusi ndi kha ḓi ita zwau tamba mutambo wa bola.

U mitambo ia thusa nga nḓila i akhamadzaho, sa tsumbo mutambo wa bola ua kona uvha u khou tamba na vhaṅwe ua kona uvha sumbedzisa uri ndi nga tambisa hani uri ri kone u wana tshikoro. Ndi hafho hune uḓo wana mutambi ane mutambi onoyo atshi fhiwa vhu captain uri uḓo rangaphanḓa vhatambi musi e nga ngomu, ndi hafho hune ua kona uvha o tumbulea hone uri hoyu ndi murangaphanḓa.

Ee tshigwada tsha mitambo u nonga wa bola ya milenzhe, ndi musi ri tshi khou tamba mutambo uyo wa bola malungwane avha a sa khou tshimbidza zwavhuḓi, ra wana ri tshi vha na ri si tsha pfhesesa uri ri tea u zwiitisa hani. Ngauri malungwane ha khou kona u tshimbidza mutambo zwavhuḓi nga nḓila ngona, ovha atshi khou sendamela thungo luthihi.

Ndi vhona vhatambi vhaswa zwi tshivha kwama vhukuma, musi vha tshi ṱangana na khaedu u fana nau kundiwa kha mutambo zwi avha kwama fhedzi ha zwa dovha zwa vha ṱuṱuwedza uri tshifhinga tshiḓaho vha tea u khwaṱhisa.

Ndi vhona zwi shumiswa izwo zwi sa khou ṱhogomelwa vhukuma, zwi khou sokou zwi tshiya zwi tshi khou tshinyala husina ane avha na ndavha nau ṱhogomela izwo zwithu.

Ee mitambo i nonga yeneyo ndi a takalela uri na tshikoloni tsha hune nda dzula hone ivhe hone, sa izwi vhana vho fhambana vhaṅwe vha zwino vha funa zwi ḽa. Ndi vhona unga zwi ḓo ita uri vhana vha kone uvha nau ḓikhethela, kha mitambo ine vha takalela u tamba yone musi huna mitambo minzhi.

Ndi vhona hutshi nga tea uvha na vhagudisi vha mitambo yo fhambananaho, u itela uri vhana vha kone u ḓivha uri vha tshi tamba iyo mitambo vha i tamba hani, sa izwi itshi miṅwe vhatshi itshi ngavha kanganyisa.

Ee tswikelelo tshiṅwe tshifhinga ayi lingani, sa izwi vhagudi vha tshi bva mahayani o fhambananaho, vhaṅwe vha bva kha mahaya ane avha koni u swikelela zwiṅwe zwa zwishumiswa zwine vhana vhavho vha tea u zwi shumisa vha tshi tamba mitambo iyo. Zwine zwia ita uri ṅwana asi tsha kona u dzhenelela kha mutambo, nga nṱhani hau savha na zwishumiswa zwea rengeliwa hayani.